Ngokoluvo lwam eyona nto endicinga uba inzima phakathi kokutyala nokuvuna kukutyala ngoba umntu xa etyala kufanele akhangele umhlaba awubonayo ukuba uza kubana nemveliso entle kwizityalo zakhe. Emva koko atyale aze aqhubeke esinakekela eso sityalo. Ngoko ukutyala kunzima ngoba umntu xa evuna usuka nje avune oko akutyalileyo kodwa ke ukutyala kufuna ukuba umntu asebenze kanzima ukuze avune okuhle.

Ndingamema acacelwe ukuba linyathelo eliphucukileyo kuba abantu beyithenga kakhulu ioyile. Imveliso yejongilanga kumele sityale yona ukuze kungene imali engakumbi kwishishini lethu.

Ngokwembono yam ndingathi abantu bakuthi banomdla wokwenza oku ngoba kwindawo endihlala kuyo ndiye ndibabone abantu abaneegadi bephaa abanye abangathathi ntweni iimveliso abazifumana kwigadi yabo ukuze bakwazi ukufumana into abanokuyitya.

La ngawona mazwe kwamanzi athenga isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika, iZimbabwe, iMozambique iNamibia neAmerica.

Xa umlimi ekwazi ukuvuna isivuno esininzi kwinto ayityalileyo uye atyale yona kakhulu ukuze akwazi ukuba nemveliso eninzi. Kanti ke ukuba imveliso ayikho ninzi ukuze umlimi akwazi ukuyithengisa ngobuninzi bayo, akaye anikele ingqalelo engako kwinto engavelisi kwinto eingabi namveliso engako.

Esona sityalo sityiwayo phofu endicinga ukuba sesona esityiwayo nendinomdla wokusityala itapile. Into yokuqala endiyithandayo ngeetapile kukuba ndiyakwazi ukulipheka ngeendlela ezahlukahlukeneyo. Okwesibini, liyahluthisa, okwesithathu ndiyakwazi nokulitya njengeetshipsu,

Esona sityalo esityiwayo endingaba nomdla wokusityala litapile. Ngokolwazi lwam ukuze esi sityalo sityalwe size sifikele kumkhamo wokuba sivunwe kufuneka kuqala ndisiyeke sihlume. Emva koko ndisilungiselele umhlaba endiza kusityala kuwo. Emva kokuba ndisilungiselele umhlaba ndisityale. Ugqiba kwam ukusityala ndimane ndiqhubeka ndisihoya ngokuthi ndiqhubeke ndigalele umhlaba ndize ndisinkcenkceshele. Emveni koko xa sesikhulile sihlomele ndikwazi ke ngoku ukusivuna.

Kusoloko kukho indingeko yemveliso ye-sugar cane kuba abantu abaninzi bayithenga rhoqo iswekile ibe i-sugar cane ivelisa iswekile.

Ii-sunflower seeds kunye neoyile zizinto abantu abaye bafune ukuzithenga kakhulu. Ibe ukuhoya injongilanga akuthathi xesha futhi mandla angako, ngoko kuba yingenelo entle leyo kwishishini.

Imeko yomhlaba ekutyalwa kuwo isenokunceda isivuno ukuba sibe kumgangatho abantu abanokukwazi ukuwuthenga ngoba xa umhlaba ungakho-healthy loo nto isenokubangela ukuba abantu bagule. Ngoba umhlaba uyakwazi ukuba ne-pest ibe ube ne-disease. Ngoko umhlaba ekutyalwa kuwo ufanele ube ngumhlaba o-healthy abantu abazokwazi ukuba batye isivuno .

Into yokuqala eye yenziwe kukususwa kokhula kuze kujongwe ukuba umhlaba ufanelekile na ukuba kungatyalwa kuwo, aze emva koko umlimi aqalise ukutyala.

Okokuqala amahlathi enza kube kuhle, anika izilwanyana ukutya, ibe ancede ukuba umoya uhlale ucocekile.

Ngokweengcinga zam uMzantsi Afrika unabo oomatshini bokuyenzan le nto nemali yokuxhasa abo bazenzelayo kuba qho ngonyaka ziyabonakala i-stats zokuba kuye kuthunyelwe iwuli kwamanye amazwe ukuze naphaya kulo mazwi ithengiswe.

Ukuba urhulumente angakwenza oku, oku kusenokuba ziindleko ezinkulu ibe kusenokungayicombululi ngokupheleleyo ingxaki ebangelwa kukungabikho kwemisebenzi, kwaye urhulumente uye anikele ingqalelo kwezona zinto ezibalulekileyo ukuze kuncedwe abantu.

Ezinye zezityalo ezivunwa ebusika sisipinatshi ikhaphetshu ikherothi ibhitruthi njalo njalo.

Ezinye zazo ziitapile, umbona, iitumato, iipepa, itswele njalo njalo.

Izityalo ezinjalo yikherothi ikheyisi, ilethasi, igalikhi kunye nezinye.

Ezinye zeziqhamo ezivuthwa ebusika ngama-apile, ngamapere, ngamaorenji, ziinartshizi njalo njalo.

Ezinye zizityalo ezingakwaziyo ukumelana nemozulu yasebusika ziityhukhamba, iizakhini, iitumato kunye nezinye.

Zii-berries nje ngeestrobheri iirasbheri nee-blueberry i-watermelon nee-cantelope ii-peaches kunye nee-plum.

Ezinye zezityalo ezingakwaziyo ukumelana nemozulu yasehlotyeni zii-brussel sprouts, iibrokholi kunye ne-cauliflower nezinye.

Owona mthi ofunwa kakhulu kwiimarike yaseMzantsi Afrika ngumthi wamakhademiya kuba abantu abaninzi baye bafune ukuthenga i-macadamia nuts ngoko lo mthi uye ubangele ukuba kuveliswe imali enintsi.

Into enokundinceda ukuze ndifikelele kwisigqibo ukujonga izinto ezifana ne-climate change uba ingaba ndingakwazi ukuba nemveliso entle kwindawo endihlala kuyo ngenxa ye-climate change. Injani imvula, ilanga likhanya kangakanani kule ndawo, ukuze ndikwazi ukwenza iwayini ngendlela ephumelelayo.

Into enokubangela ukuba ndingakwazi ukuvelisa iwayini kwindawo endihlala kuyo kukuba ilanga ukuze umntu akwazi ukuvelisa iwayini kumele ahlale kwindawo efanelekileyo, efumana imvula eyaneleyo nokukhanya ukuphuma kwelanga okwaneleyo. Ibe kuloo ndawo ibe shushu ngokwaneleyo. Ngoko kwindawo endihlala kuyo kuye kubhudle umoya ngamandla ngamaxesha amanintsi ibe akuyi kunethe kangako, ngoko akanakuba yindawo entle enokuvelisa iwayini erayithi.

Zizityalo ezifana neembotyi, ii-sweet potatoes, ii-peppers i-squash kunye nezinye.

Ngamapere, ibhanana, ii-figs, amapayina, iimengo kunye nezinye.